Naye phansi ugogo, ngimtshele ukuthi akayithathe i-ephu yasebhange ngoba izomnceda ezintweni eziningi. Uma efuna ukuthumela imali, uzokhona ukuthumela la kwi-ephu noma befuna ukufakela imali. Uzokhona ukuthi asebenzise i-ephu ukuthi a-check-e nokuthi ibhalansi ihamba kanjani. Azi yonke nje imininingwane nge-ephu.

Umuntu kuze aqiniseke ukuthi uyayifaneleka ukuthi athole inzuzo ye-UIF. Kwamele abuze kuqala kumqhashi wakhe ukuthi ngempela uyamkhokhela na i-UIF. Uma umqhashi wakhe engathembi kumqhashi wakhe aye emahhovisi ayo i-UIF ayobheka ukuthi ukuthola i-UIF iyamfanela .

Sibongile, into engiyibonayo okumele icatshangwe ngendaba yomshwalense womngcwabo. Ukuthi kwamele ngaphambi kokuba ujoyine ubuze yonke imniningwane ukuthi. Kungcwatshwa umuntu weminyaka eyingaki, ulinda isikhathi esingakanani. Uzwe ngabo ukuthi bakutshele ukuthi, hhayi umuntu mayesendlulile emhlabeni uzolinda isikhathi esingaka. Uthi noma usujoyina wazi ukuthi, ngiyazi yonkinto.

Yokufaka isicelo se-UIF kwamele-ke umlungu anikeze wonke amaphepha azofuneka khona lapha ehhovisini le-UIF. Nihambe-ke, uhambe uyofaka amaphepha layo, usayiniswe ukuthi ubuya nini. Imali yakho iyongena kanjani, iyongena nini.

Mina Sibongile, ukuba ne-ephu eyebhange kumakhalekhukhwini wami. Akuwenze kakhulu umehluko kakhulu kakhulu ngoba ngiyakhona nokuthi ngifakele umuntu imali ngaphandle kokuya ebhange. Uvele nje ufake khona la kwi-epu imali, naye umuntu avele akufakele nje. Ngaphandle kokuthi uzuye ebhange, azayebhange naye ayokufakela. I-ephu inceda inomehluko omkhulu ngoba kwazinto eziningi ezihlangene nemali uyakhona ukusebenzisa i-ephu. As long unemali ekhadini.

Sibongile, into engiyilindele ku-medical aid ukuthi umalumekazi uma beqala ukungena emtholampilo ngengozi yemoto. Kube yibo abambhadalelayo ama-bills, babhadale nemithi, noma exilongwa kube yibo abazobhadala leyo mali leyo. Noma esephumile esibhedlela esebuyela for i-check-up babhadale-ke konke lokho.

Abemshwalense yezempilo bahlukahlukene bona impela ngoba bahluke nangemali. Imali yabo ayifani eyabanye iningi yabanye ingephansi. Bahluke nangokusebenza ngendlela, abasebenzi ngendlela efanayo kumakhasimende abo. Ezihlukene.

Ngikufunde lukhulu ngomshwalense womngcwabo. Ukubaluleka kokulinda isikhathi kwamele ukwazi ukuthi kwamele ngilinde isikhathi, makube kunomshophi ovelile. Awuvele nje uthole manje uncedo ngoba kwabona ukuthi uzolinda isikhathi esingaka. Ngakho-ke masekuvele umshophi sekumele uqale futhi ulinde. Ungafuni ukuthi ngoba sewuvelelwe umshophi kube ngazuthi azange bakutshele ukuthi .